ukubona uBayanda Walaza njengomntu osemtsha. Ndingamcela andibonise usuku lwakhe. Xa ezilolonga uzilolonga ixesha kangakanani, njani. Ibe ziintoni ezimenza abaleke ngomgama omkhulu kakhulu. Kwakhona ndinganomdla wokubona ukuba xa engabaleki ziintoni azenzayo ukuze azonwabise.

Rugby kuba lilo lodwa elikhe liphumelele kwezemidlalo naxa lidlala namanye amazwe.

ndilicingayo elineekiti okanye iijezi ezigqwesileyo ukogqitha ezinye. Isizathu soko kungenxa yokuba andiyilandeli ibhola, andibazi kakuhle abadlali bebhola, ibe andikwazi ukucinga ukuba leliphi iqela ekusenokwenzeka ubana liyalogqitha elinye ngendlela elinxiba ngayo.

Umntu onamendu nonamandla, nokwaziyo ukucinga ngokukhawuleza. Kwakhona kudinga ukuba ubani azilolonge phantse lonke ixesha ukuze akwazi ukudlala kakuhle. Enye into lo mdlalo unako nokonzakalisa umntu. Ngenxa yesi sizathu nezinye endizikhankanye kwangaphambili, andinakuwudlala lo mdlalo.

Ngumdlalo wombhoxo waseMzantsi Afrika, iiSpringboks. Kule minyaka idlulileyo seziyiwine kabini iWorld Cup.

Ngumthetho apho ukuba umntu wokuqala ukuchukumisa ibhola, ibhola iba yeyakhe uze umdlalo ibe ngowakhe. Enoba uyichukumise ngempazamo.

Ewe, bayasazi kuba ngoku xa sibona amajelo okuncokola anjengooInstagram nooFacebook, siyaqaphela ukuba abantu abanintsi bayazilolonga. Sibona abantu abanintsi bebaleka, sibona abantu abanintsi bezilolonge ejimini okanye besenza imidlalo ethile. Ngoko abantu baye baqaphela ukuba xa bezilolonga emzimbeni okanye bethatha inxaxheba kwimidlalo loo nto ibenza baphile engqondweni ize ibahlisele nestresi.

Nangona ibhola ingengomdlalo endiwuthandayo kodwa ndinganomdla wokuyidlala ngendlela yokuzonwabisa nendlela yokuxhasa ingingqi yam. Kaloku xa abantu abasebatsha nabadala bebona indlela esizixhasa ngayo izinto ezenziwayo kwiingingqi zethu, nabo bangatsho babenomdla. Loo nto ibancede bazilolonge emizimbeni yabo, batsho bazive ngcono behlise nezifo ezenziwa kukungazilolongi. Kwakhona inganceda bazilolonge ngokwasengqondweni basebenzise nezitresi ekusenokwenzeka ukuba banaso emakhaya.

Andinokulungela ukuba ngumdlali webhola ekhatywayo. Okokuqala lo ayingumdlalo ndiwuthandayo. Okwesibini lo mdlalo udinga umntu onamandla okudlala ixesha elide, udinga umntu okwaziyo ukubaleka isantya eside engadinwa. Kwakhona udinga umntu ozawukwazi ukuhlala ezilolonga ukuze akwazi ukudlala ngendlela efanelekileyo. Ayingomdlalo nje odlalwa ngomzimba kodwa ngumdlalo odinga nokuba umise ingqondo, uze uyisebenzise ngokukhawuleza. Ngoko xa ndicinga ngabadlali bebhola nomsebenzi onzima abawenzayo ndiye ndiqonde ukuba andinokuwudlala lo mdlalo, ibe ayingomdlalo endiwuthandayo.